Tjhehe, ha hona ka mokgwa o mong o ka bonang hore enwa ha se mosotho ha a sa apara kobo ya hae ya Sesotho.

Bomme ba baholo ba bona hore ha se yona tsela e maleba ya ho apara ena hobane bona nakong tsa bona ona ha se ka mokgwa eo ne ba apara ka ona ba bona e le hore batjha ba kajeno ha ba sa hlompha mmele ya bona.

Eya, e atisa tekano fashion ena ya sejwalejwale hobane diaparo tsa mehleng ya hona jwale ha di sa kgetha.

Ha ke kena ka lebenkeleng ho na le basebetsi ba thusang ke ye ke botse bona hore nka se thola kae skipa se batlwang ke ngwana se nang le setshwantsho se itseng ebe bona ba nthusang.

Re ka kgutlisa dintho setlwaeding ka hore re sebedise fabric e ne e sebediswa kgale kgale ole kapa re reke fabriki e leng yona e maleba.

Ho bakwa ke hore mesebetsing ya diofising ho ke ho batlahale diphahlo tse jwalo ka dihempe tse ho thweng ke diphahlo tsa formal ebe mesebetsing e ngwe e tshwanang le ya di construction e batla diphahlo tsa yona se tshwanang le di-overall.

Katiba ena ya modiyanyewe e ntse e ratwa le kajeno hobane e bontsha bokgabane ba Basotho le bo boikgantsho hape katiba ena e bontsha moo Basotho ba tswang teng.

Ho ya ka tsebo ya ka ha ntate a entse ditshwanelo tsa hae ka hore a nyale mme wa ngwana kapa a hlaole ngwana ka hoo ngwana ho tshwantse a latele setso sa bontate. Ke ka mokgo ho re etsang ka teng rona basotho and hape ho ya ka hore ngwana o hodisitswe ke motswadi ofeng pakeng sa hore ngwana a bue puo ya motswadi.

Hona ho fetohile haholo empa seo ha se bolele hore re ka lahla setso sa rona ka setso sa rona ke seqo sa rona se bontshang mo rona Basotho re hlahang teng.

Rona re le Basotho re batho ba ithatang hape ba itlhomphang. Re rata ho lema haholo hape le dikobo tsa rona tsa Sesotho. Re rata setso sa rona le mo re hlahang teng.

Re ya di sebedisa dibuka tsa rona ho ithuta ho hlompha ha mmoho le ho hodisa bana ba rona ka tsela e tshwanetseng e maleba.

Ke buwa le batho ba se ba le baholo e be bona ba nrutisang ka setso sa Basotho le mekgwa e ke sebedisang ya ho netefatsa hore ke ye ke di fumane taba tsena ke botsa bona batho se ba hodile ebe ba ntjwetsa ka mokgo Basotho e ne ba phela ka teng ha mmoho bakeng sena ke sebedisa le dibuka ho bala ka setso sa rona.

Ha ba hlomphe batho ba merabe e meng kapa maseko a bona hobane ba sa utlwisise dintho tse leng hore merabe e meng e tlo e dietsa.